Ku byina nkoka hi ndlela leyi, vanhu vo tala vo ta hile matikweni ya le handle va fika etikweni ra hina va va na ku navela eka swixavisa xa vusiwana leswi xavisiwaka laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga swo fana na vuhlalu, swakudya swa ndhavuko swilo swo fana na sweswo sweswiyani na ku swi nyika vantshwa va hina nkarhi wo humesela vuswikoti bya vona handle ku fana no na mincino yo hambanahambana ya tinxaka to hambanahambana.

Yisiwa ka switimela eka van'wamathekisi swi nga va na mbuyelo wo ka wu nga ri kahle hikuva vanhu vo tala va ta tsakela ku famba hi switimela hikuva swi ta va swi ri na ntsengo wa timali ta le hansi va van'wamathekisi va ta va va nga ri hava ntirho swin'wanyana i ku ha swi tiva ku vanhu va va mathekisi a va na mahanyelo a va swi koti ku tirhisana na vanhu van'wanyana va nga ka va nga amukeli ku switimela swi teka vanhu swi va susa la swi va susako kona swi va yisa ejoni hikuva va ta va va kha va kavanyetiwa ntirho wa vona hi ndlela yin'wani va ta va kha va tekeriwa swakudya enon'wini leswi swi nga endlaka leswaku va hetelela va va ku va na tinyimpi exikarhi ka van'wamathekisi na vanhu va switimela.

So lexi ndzi nga nyikaka muchayeri lontshwa i ku, ntirho i vanhu u fanekele u khoma kahle vakhandziyi u hlamula kahle vakhandziyi hikuva mitirho leyi yi tirhaka hi vanhu masiku hinkwawo u fanekele u va na mahanyelo ma kahle hi ku loko u ri na ma mahanyelo ma kahle u kha u tirha hi vanhu swi endla leswaku va tsakela ku famba na wena va ku vulavula kahle exikarhi ka vanhu van'wanyana.

Swa swiporo swi nga endliwa leswaku laha swiporo swi fambaka hi kona ku nga tlheli ku va na tindlela tin'wanyani to famba mimovha, mabazi, ti tiraka kumbexani laha vanhu va nga va ka na na na ku va nga hindza hi kona vana va kuma ndhawu yo huwela swilo swo fana na sweswiyani ndhawu liya yi fanekele yi pfariwa i va na vuhlayiseki ku ku famba swi swiporo ntsena swi nga vaviseki.

Xihahampfhuka i xilo lexi ku nga khale ndzi kha ndzi navela ku xi khandziya, ndzi tsakile swinene ku va ndzi kume xirhambo xo ya khandziya xihahampfhuka hikuva u sukusela ndza ri evutsongwanini bya mina xihahampfhuka i xilo lexi a ndzi navela ku xi khandziya hikokwalaho ku navela ka mina ku humelela erivaleni ndzi khensile swinene ndzi ta ri swi tsundzuka hi masiku hinkwawo ya mina ya ku hanya, inkomu.

Goza lama mfumo ya fanekele ku ma teka ku papalata tinyimpi ta mathekisi i ku ri, thekisi rin'wana na rin'wanyana ri fanele ri va ri enawini loko ri lava ku chayela epatwini vanhu va fanekele va tirhisana kahle loko ku va na munhu loyi a nga na tinyimpi a nga lavi ku tirhisana na van'wanyana kahle a hlongoriwa epatwini thekisi ra yena ro humesiwa enawini hikuva masiku lama vanhu va tithekisi va dlayana swinene hikwalaho ka ku lwela mapatu na ku lwela tiposo lomu tirhekeni.

Magoza lama ma nga tirhisiwaka ku antswisa ku tirhisa ka mafurha hi ndlela leyinene hi lawa tilori loko ku nga ri na laha ti fanekele ku ti ya kona ti nga fambi a ti pakiwe laha ti fanekele ku ti pakiwaka kona a ti fambi hi ku pimanyeta ti nyikiwa maendzo hi ku ya hi ku fanela ya leswi ti fanekele ku ti fambisa swona hi ku ya hi laha ti fanekele ku ya kona.

Magoza lama mfumo ya wa tekeke ku tiyisisa vuhlayiseki bya vutleketli bya nhundzu emagondzweni i ku va tilori letiya ti rhwalaku minhundzu ti va na ku seketeleka ti va na na na na na tikhamera endzeni ka tona ku nga vi ku ri na munhu un'wana na un'wana loyi a nga kotaka ku ti pfula ti va na security yo tala leswaku laha endleleni ti fambaka kona ti famba ti hlayisekile ngopfungopfu eka swigevenga leswi rhandzaka ku vutla swilo swa vanhu hi nkanu.

Ka letikulu ta vutleketli bya nhundzu ya le lwandle lebyi ndzi byi tivaka i Sea shipping no ka ni nga tivi ku ri hi Xitsonga swi hlamuseriwa ku yini mara nxaka leti ndzi tivaka i Sea shipping hi yona ku tirhisiwa ka yona ku ku ku tleketlela nhundzu yi suka ematikweni ma le handle ya ta etikweni ra hina nhundzu leyi xaviwaka hi vanhu le matikweni ma le handle.

Loko munhu a lava ku famba hi xihahampfhuka swilo leswi a fanekele ku a swi tekela enhlokweni i passport ya yena na ku i ta famba tiawara tingani a ri emoyeni na ku i yini leswi swi lavekaka ku va tikuma a ri eka xihahampfhuka na ku a hi munhu wo chava ti-height na swilo swo fana na sweswo.

Ku va tibazi ti tala ngopfu hi ku hela ka n'hweti kumbe hi ku hela ka lembe ta sungula hi ku hela ka n'hweti hi ku hela ka n'hweti eminkarhi leyi vanhu va sukaka emakaya ya vona va ya emadorobeni va ya xava swakudya va ya endla leswi va fanekele va endla swona etimolweni van'wanyana va suka emajoni va vuya emakaya van'wani va suka emakaya va ya emajoni hi ku hela ka lembe hi xitalo vanhu va suka e va va va pfarile emitirhweni, eswikolweni va suka emajoni va vuyela emakaya va ya ta eku wiseni kambe van'wanyani va famba va ya emajoni va endzela mi mi mi mindyangu ya vona ku na vatswari van'wanyana va tirhaka emajoni vana va ri emakaya vana vo tala va suka emakaya va ya endzela vatswari va vona hi ejoni.

Va ri ku fambafamba emadorobeni loko dyambu ri pela a swi kahle xana ku nga endliwa njhani ku va vanhu va hlayiseka lomu madorobeni minkarhi hinkwayo? Ku nga endliwa leswaku ku va na vanhu lava jikajikaka ma-security ma jikajikaka emadorobeni nivusiku na nhlikani leswaku vanhu va tikuma va hlayisekile minkarhi hinkwayo minkarhi yo tala vanhu loko va famba emadorobeni navusiku va khomiwa tinkunzi va tekeliwa swa vona va tekeliwa timali tiselifoni loko ku ri vavasati van'wanyani va tlhela va tikuma va ri eka xiyimo xo va va va pfinyiwa va dlayiwa.

Eya ndzi tshama ndzi endzela ndhawu ye le kule ndzi tirhisa bazi a ndzi ya eJoni riendzo leri a ku ri riendzo ro leha swinene kwalaho ndzi nga tikuma ndzi tshame tiawara ta nhungu ku hundzisa ebazini ndzi titwe ndzi ri kahle hikuva muchayeli wa bazi a chayela kahle leswi swi nga endla leswaku hi titwa hi hlayisekile swinene.

Ti-smart card eka vukorhokeri bya mabazi i swikhadani leswi nga endleriwa vakhandziyi va mabazi swi tirha loko munhu a ri munhu wo fambafamba hi mabazi minkarhi hinkwayo u ya a ya recharger khadi ra yena leswaku a tirhisa rona loko a khandziya bazi.

Mintlhontlho leyi vanhu va langutanaka na yona i ku va va van'wanyani a va swi koti ku veka ti-smart card ta vona kahle va tolovele ku tshama va ri na mali van'wanyani va lahla ti-smart card ta vona.

Ku va lomu u tshamaka kona tibazi ti xavisiwa u vona swi ri mhaka ya njhani ni vona ku ri mhaka ya kahle hikuva tibazi ti endleriwe vanhu lava fambaka mpfhuka yo leha xin'wanyana xa kona tibazi ta onhaka ta cheriwa mafurha na vanhu lava rheyilaka tibazi va lava ku holeriwa so ndzi vona ku ri swilo swa kahle ku va ti xavisiwa.

Xana timayini ta khale na ta sweswi ti tirha njhani na switimela kumbe ti a ti tirha njhani na switimela timayini ta khale a ti tirha na switimela a ti tirhisana ku va switimela a swi rhwala malahla swi ya susa eka timayini to karhi ti wa yisa eka ndhawu yo karhi laha yi lavekaka kona hi xihatla hikokwalaho switimela na timayini a swi tirhisana kahle ngopfu.

Tihakelo ta mathekisi ti tiveka ku tlakuka loko petirolo yi tlakuka kambe loko petirolo yi ya ehansi mathekisi a ya hunguti tihakelo ta wona e-e ndzi vona ku nga ri ndlela leyinene yo endla swilo a va fanele loko petirolo yi hungutiwa na vona va hunguta ku hakela ka thekisi hikuva xikongomelokulu va va va engetela mali yo hakela thekisi hikuva petirolo yi tlakukile.

Bazi leyi ndzi nga yi tirhisaka eka riendzo ro leha i bazi ra Foxs i bazi leri ndzi nga sungula ku ri tirhisa evutsongwanini bya mina loko ndzi sungula ku endzela eJoni ndzi sungule ku ya eJoni hi bazi leri ndza ha ri mutsongo ku kondza ndzi kula laha ndzi nga famba kahle ndzi hlayisekile ndzi titwa ndzi ri kahle swinene hikuva bazi ra vona ri na swilo hinkwaswo.

Xana hi swihi swilo leswi fambisiwaka hi swikepe ku ya eka matiko man'wana swilo leswi fambisiwaka hi swikepe ku ya eka matiko man'wana i timovha swilo leswi endliwaka mpahla swilo swo hambanahambana na swinene swilo leswi fambisiwaka hi swikepe i swilo swo tala swinene.

Xana ku hunguta mhaka yo tala ka mimovha na ku thyakisiwa ka moya hi mimovha ku nga endliwa njhani ku nga endliwa leswaku movha wun'wani na wun'wani wu kuma service yi ku ringanela hi ku fika nkarhi wa wona hikuva movha loko yo ze yi sungula ku humesa moya wo thyaka hi loko se yi karhele.

Hileswi u muchayeri wa bazi yo famba mpfhuka wo leha xana u nga hlula njhani mhaka yo karhala ngopfu epatwini mhaka yo karhala ngopfu epatwini ndzi nga yi sivela hi ku loko ndzi kuma nkarhi wo wisa ndzi wu tirhisa ndzi wisa hi ku fanela na ku dya swakudya swo fanela leswi endlaku masocha ya miri ya tiya na ku nwa mati mo tala leswaku ya ya engetelela masocha ya miri.